Ke utlwisisa tletlebo ya hao jwale ka hore maobane hoseng o kentse makgolo a mahlano a di-dollar-a empa a kasheko hoseng ha o re o sheba tjhelete ya hao ke makgolo a mane a nang le mashome a mahlano. O tlameha o utlwisise hore ho na le ditefello tse nkuwang mona bankeng. Ha o kenya tjhelete, banka ha e amohela tjhelete, ho na le tefo eo o e patalang. Jwale hee hape hape e nngwe ya ditaba tjhelete ya didolara ho e tliswa ka mona ka Afrika Borwa, o reka diranta le teng ho na le tefo eo o e patalang. Ke ka hoo o bonang tjhelete ya hao e le seemong se leng ho sona. Ha se ka hore banka e jele tjhelete ya hao, empa ke ka baka la ho lefella tshebediso ya banka.

Ke ruile ntja. Ke na le dilemo tse mashome a mahlano. Ke qadile ka selemo sa sekete, makgolo a robong, mashome a robedi a metso e mehlano ho ya kerekeng.

Taba hangata dibankeng ha re etsa kopo ya mokitlana kopo ya karete ya mokitlana hangata kopo ena e rahela kwana mokgaleng wa pele tlasa mabaka ana. Ke dumela hore ke ka bakeng la hore hangata pele o ka shejwa kampong pele o ka amohelwa lefapheng la mokitlana. Dintho ke tse ngata tse tlamehileng di shebile shebisiswe haholo ka wena haholo ho yeng tabeng ya tshebediso ya hao ya tjhelete. Hore o mofuta wa motho o sebedisang tjhelete ya hao ka tsela e jwang. Hona mono ke moo ba tlo bang le bonnete ba hore ha ba o adimile ona mokitlana ono o tlo kgona ho o kgutlisa.

Ee, moahisani. Ke a utlwa hore o wa haellwa ha o sa kgona jwale ho ka patala mashonisa tjhelete ya hae. Jwale o tlo kopa hore nna ke o thuse. Ke dumela hore jwale ka ha o so o kadimme tjhelete, ha o tlile ho nna o tlo batla hore ke o thuse ka tjhelete e nngwe hape hore o patale mashonisa. E tloba ntho e thata ho wena, ho e phetha kapa kampong ho e rarolla hobane o tlo bana le dikoloto tse ngata. Ho bonolo kapa ho tlaba bonolo ho wena ha o ka buisana le yena mashonisa eo o kadimme tjhelete ho yena ka seemo sa hao sa ditjhelete seo o leng ho sona hana jwale. Mohlomong o kope hore o mo patale tjhelete ya hae, e seng kaofela ka nako e le nngwe. Empa ka eo o tla e kgonang hanyane hanyane ntle le interest ho fihlella o mo patala tjhelete ya hae kaofela.

Seo se ama tjhelete ya ka haholo ho ho ho phele ha bobebe kgweding eo banka e nkileng tswala ya yona ho tjhelete ya monyetla wa tekano. Hobane seno se ama eh dintho tse ngata. Haholo tlhokomelong ya lelapa ka tabeng tsa bo dijo kampong ho hlokomeleng ha bana le tse ding tsa ditshebediso tseo ke nang le tsona. Hobane tjhelete e nkuwang ke tjhelete e leng hore ke tjhelete e kgolo haholo, eo e leng hore ke hloleha ho phetha dintho tse leng hore ke tsa bohlokwa bophelong ba ka.

Ke founa ke le motswadi ya na leng kopo ya kamponyaneng eh tlhoko ya ho isa ngwana wa hae sekolong se phahameng, university. Jwale ke utlwetse ka hore banka ena ya lona e na le ona bokgoni ba hore e ka kgona ho re thusa haholo ho rona ba dikobo tse mahetleng. Haholo ho shebana le tjhelete tsa ho ngodisa kwana di-university-ing jwale ka ha bana ba santsane ba emetse tjhelete tsa NAFSAS. Ke kopa tlhahiso leseding ho tswa bankeng ya lona, hore ke eng se tlilong ho hlokahala ho tswa ko ho nna jwalo ka motswadi. Seo ke tlamehileng hore ke so etse kampong ke se fihlelle hore ke tle ke kgone ho atleha kopong ena eo o e etsang bakeng la ngwana enwa wa ka.

Overdraft facility e batla e le ntho e tshwanang le sekoloto se etswang bankeng. Ka tsela e jwalo, ho sebediswa mekga e tshwanang ya ho kopa overdraft le ho kopa ona mokitlana bankeng. Ho tlo shejwa record ya hao ya mekitlana hore e tsamaya ka tsela e jwang. Ha o fumaneha hore ha se tsela e ntle, e tsamayang ka tsona, ha ke bone banka e tlo dumela hore e o fe overdraft facility.

Morekisi, ke se ke shebisise dikoloi tsa hao ebile di nkgahlile jwaloka ha ke rata hore nka e nngwe ya tsona, empa ha ke utlwisisi ka mokgo dipatala tsa hao di tsamayang ka teng. Hobane tsa pele tsa ho qala, ya pele le e mahareng ke tse nyane hape di a kgoneha. Empa ya ho qetella e ngata haholo. Jwale ha ke utlwisise hore ho tla jwang hore patala ya ho qetela e ba yona e ba ngata haholo. E etswa ke eng hore ebe tjhelete e ngata haholo? Ke kopa hore o nhlalosetse ke kgone ho utlwisisa hore ke tle ke kgone ho tseba le hore na ke tlo e etsa kampong, ke tlo kgona na ho patala dipatala tsena tseo ke di bonang.